Hikokwalaho ka leswaku van'wani vanhu va lombe ti-million hikokwalaho ve nge swi koti ku hakela ti-million hi nkarhi wun'we va fanele va hakela switsongoswitsongo swi hetelela swi endle malembe or swi teka malembe.

Ina wa hakela mali lembe na lembe swi ya hi ripfumelo hi mpfumelano wa n'wina ku mi pfumelane ku mi hakelana njhani swi ya na hi ku hileswaku u hetile ku hakela kumbe a wu se heta.

E-e mali ya lembe na lembe a yi tlherisiwi loko u khansela kumbe u pfala khadi ra xikweleti hi mhaka ya leswaku a wu hakela mali a wu nga vekanga mali ebank kambe a wu hakela swikweleti swa wena nakona a wu swi koti ku pfala khadi u nga se heta ku hakela .

Ina ku hakeriwa mali yo hambana lembe na lembe naswona swi ya hi muxaka wa bangi swi ya na hi hi mpfumelano leyi mi nga na yona exikarhi ka bangi wa swi kota ku ya e bangi u fika u va byela leswaku a wa ha swi koti ku humesa mali leyi leyi a yi humesa eka lembe leri nga hundza va swi kota ku eka lembe leri va ku hungutela ku fikisela mali leyi u yi kotaku.

Mimpfuno ya khadi ra xikweleti leri hakelaka mali ya lembe na lembe ya loko u xave muti loko u xave movha kambe loko u lombile mali ya ku aka kumbe yo sungula bindzu u yi hakela lembe na lembe.

Leswi u fanele ku swi languta loko u hlawula khadi ra swikweleti i leswaku va koka mali muni loko va ku lombile mali yo tani va lava mali muni ehenhla loko u hakela fane u languta leswaku va hakeriwa malembe mangani.

Hi ku tiva ka mina ndzi tiva leswaku makhadi ya xikweleti ma tirha hileswaku u ta famba u ya bangi kambe a xitolo la u lavaku kona xikweleti u fike u va hlamusela leswaku u lava khadi ra muhlovo wa njhani ivi ke va langutisa emichinini ya vona leswaku muholo wa wena ya fambiselana na xikweleti lexi u xi lavaku xana ke u ta swi kota ku hakela loko se va langutisile va ta ku byela leswaku wa swi kota ku kuma khadi kambe a wu swi koti ku kuma khadi ra xikweleti ri tirha hi ndlela yaleyo.

Lexi lawulaku leswaku u fanele u hakela mali muni eka khadi ra wena i leswaku mi pfumelane njhani loko leswaku mi pfumelanile leswaku mi ta humesa mali yo taniya u fanele u hakela mali liya n'hweti na n'hweti kumbe lembe na lembe man'wani makhadi ma na milawu leswaku n'hweti na n'hweti ku hakeriwa mali liya mi nga pfumelana .

Leswi nga ta humelela loko u nga ha swi koti ku hakela khadi ra wena ra xikweleti va tata va ta landza minchumu ya vona kumbe va ta ku vitanela tiloyara loko u nga fambi u ya va byela leswaku a ndza ha tirhi a ndza ha swi koti ku hakela mali loko wo miyela va tata va ta ku vitanela tiloyara va ku yisa etindhaweni la u fanele u sayina kona mapapila.

U fanele ku ya u khome mapapila ya le ntirhweni mapapila ya le bangi leswaku va ta kota ku vona leswaku u hola mali muni xana u ta swi kota ku hakela mali leyi u lavaku ku yi lomba ya xikweleti.

Loko ndzi fika ebangi xilo xo sungula lexi ndzi nga ta xi vutisa i leswaku himpela ndzi nga swi kota ku kuma e overdraft na overdraft yi tirha njhani ndzi lava vutivi hi swona ndzi kota ku swi tiva leswaku ndzi fanele ndzi hakela njhani ku hakeriwa nkarhi wa njhani.

A ndzi ta hlamusela kokwana leswaku loko munhu a pfula khadi ku fanele leswaku a humesa ma khumentlhanu leswaku khadi ri ta kota ku tirha naswona a va nge swi koti leswaku va fanele ku teka mali hinkwayo hikuva ku na lexi va xi vitanaka ku ri i limits a va swi koti ku leswaku va nga humesangi mali hinkwayo nkarhi yin'we kambe va nga humesa hi xintsongo.

Nkoka wa munhu a tipfulela akhawunti ya bangi leyi a yi tsakelaka hileswaku munhu u kota ku tirhisa bangi leyi a yi lavaka leyi yi nga kahle for yena leyi yi nga ta n'wi pfuna leswaku a veka timali ta yena kahle ti nga nyamalali bangi leyi yi nga yi nga tekeku ti-charges to tala.

Munhu u fanele leswaku a nghena eka inthanete a faka xilo lexi va xi vitanaku leswi leswaku i app leyi nga ta n'wi pfuna leswaku a kota ku vona leswaku ekhadini ra yena ku na mali muni.

A ndzi ta n'wi tsundzuxa leswaku swi na nkoka swinene leswaku munhu a va na khadi ra le bangi leswaku a ta veka mali ya yena eka khadi naswona loko u veka mali eka khadi ra wena ra le bangi a wu veki ntsena vanhu va le bangi va kota ku ku engetelela mali kambe ni loko u nga ri hava u nga ri hava khadi ra le bangi a wu swi koti leswaku ku mali ya wena yi tshama kahle kambe a bangi yi va yi tshame kahle yi hlayisekile yi tlhela yi va na ntswalo.

Swiletelo leswi munhu a faneleke ku swi landzela loko a pfula akhawunti ya le bangi munhu u fanele ku languta leswaku va koka mali muni loko munhu a hoxile mali kumbe vatirhi va hoxile mali u fanele ku languta leswaku i bangi ya kahle kumbe a hi yona leyi ku nga bangi leyinene u fanele ku langutisa leswaku loko munhu a veka mali eka bangi ra leyo mali ya yena ya ngeteleriwa naswona hi mali.

Byela byela munghana wa mina leswaku swi na nkoka leswaku munhu a pfala khadi ra le bangi hi mhaka ya leswaku munhu wa kota ku endla vugevenga hi khadi ra munhu swi na nkoka ku pfala khadi loko u nga ha ri tirhisi swi ta ku pfuna na wena ku eku ya .

Tibangi ti koka mali yo karhi endzhaku ka ku va u hatle u humesa mali ya wena eka fixed account hi mhaka ya leswaku u vurile leswaku u ta veka mali ku fikisela n'hweti leyi na letiya leti landzelaka kambe u a wa ha swi kotanga se ni ku na leswi va swi vitanaka ku ri ti-penalties so va yi kokela hi mhaka yeleyo.

Hikokwalaho ka leswaku vanhu va veka mali eka fixed account kambe va nga tivekeli hi wexe eka fixed akhawunti mali yi va na ntswalo kambe loko u tivekela wena a ku na ntshembo leswaku mali u nga u nge u nge yi tirhisi swa endla leswaku mali u yi tirhisa ku nga se fika nkarhi.

Munhu loko a lava ku pfula akhawunti ka eka Capitec ABSA kumbe FNB u fanele ku ya e ti-branch-ini ta kona a fika a vulavula na vatirhi leswaku u tile ku ta endla khadi loko a heta va ta n'wi pfulela michini va n'wi pfuna leswaku a pfula khadi van'wani masiku lama va nghena eka inthanete va tsarisa kona eka inthanete bangi ro tirha ku va tisela va ri ekaya.